Morogo wa thepe ke mongwe wa dijo tsa setso tse ke sa di rateng thata. Ke morogo o o monate o na le tatso e e tlhaga o bo o na le molemo e mentsi mo boitekanelong. O nonotsha mmele ka iron-o le ditlamorago tse dingwe tse di siameng. Gantsi ke rata thepe e apeilweng ka onion le tamati gantsi e le mo motseng le bogobe jwa mabele kgotsa nama ya Setswana fa go na le yone. Ke le mo godimo ga dijo tse di bonolo, tse di kgothatsang pelo tse di nkgopotsang gae ke botshelo jwa setso le thabo mo mogopolong.

Go bolokiwa ga puo go botlhokwa thata, ka gonne puo ke yone e supang boitshupo, ngwao le histori ya setšhaba. Fa puo e ntse e dirisiwa e thusa gore batho ba itse sengwe ka setso, maitsholo le botshelo jwa bangwe mo lefatsheng. Batho ba itemogela boikgogomoso le motlotlo fa puo ya bone e , le fa go ntse jalo go na le dikgwetlho tse dintsi jaaka go tlhokega ga didiriswa tsa thuto mo dipuong tse dingwe. Bosula jwa ditlhatlhobo mo dipuong tseo le tlhotlheletso ya dipuo tse digolo jaaka Sekgowa, tse di ka tsenyang dipuo tse dingwe mo kotsing ya go nyelela.

Ee, moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference. Moaparo wa setso ke sesupo sa boitshupo, tlotlo le boswa jwa setso. Mme fa o apara jalo o bontsha motlotlo le tlotlo mo ngwaong ya gago, go a tshwanela gore batho ba rotloediwe go apara moaparo wa bone wa setso mo ditiragalong tsa semmuso, ka gonne se ka rotloetsa puisano ka ga ngwao le go bontsha bokgoni jwa setso mo maemong a lefatshe. Le fa go ntse jalo go botlhokwa gore moaparo o o nne o o tshwanela le seemo gore o seke wa tseiwa jaaka go se tlotle tiragalo eo.

Go ya ka setso sa ba-Tswana fa mosadi a swetse ke monna wa gagwe, go na le dilo tse di itseng tse a tshwanetseng go di latela mo nakong ya botshelo jwa gage e le motlholagadi. Gantsi mosadi o rwala diaparo tse dintsho kgotsa tse di , go supa kutlobotlhoko le tlotlo mo monna wa gagwe. Mo malapeng a mangwe o tshwanetse go itima go tsaya karolo mo meletlong ya boitumelo jaaka di-party, kgotsa mananeo a mmino mo nakong ya dikgwedi tse i-three go ya go tse twelve. Gape o ka nna a nna mo mafelong lengwe le.

Go ya ka meetlo ya Setswana dijo tse di apeiwang kwa lesong, di akaretsa bogobe, nama ya kgomo kgotsa ya podi, morogo le dinawa. Dijo tse di bonolo tse di senang le monkgo o botlhoko kgotsa ditlhakantsuke.

Mo setsong sa baTswana re apara leteisi, seshweshwe le . Bogolo jang mo ditiragalong tse di kgethegileng jaaka lenyalo, bogwera le . Basadi ba apara dikhiba le , banna bone ba apara khiba le borokgwe jwa setso.

Ke nagana gore khiba le leteisi e e nang le le kgorwane, ke moaparo o montle wa basadi. Ke nagana jalo ka gonne e bontsha bontle botlhe le seriti sa mosadi wa moTswana. Ebile e tshwanetse mo meletlong mongwe le mongwe o mogolo jaaka lenyalo kgotsa moletlo wa setso. Leteisi le na le mekgwa e mebala-bala e e emelang boitumelo le ngwaga o mošwa. Mme diphaiyana le tsone, di dira gore mosadi a nne le ponalo e e kgethegileng le e e bontshang maitshwaro a a phepa.